Eya, ho qala kgwebo ya veini ke ntho e o ke ka e qalang. Empa ke tla lokela ho qala ka ho reka setsha bakeng sa jarete ya morara. E be ke aha polokelo bakeng sa di barrel-e tse lokelang ho rekuwa. Ka mora ho re ke reke di barrel-e, ke tla qala he ho lema morara wa ka. E be ke qala tlhahiso ya veini nakong ya kotulo.

Ha ke so lwatse fynbos, mme ne ke sa tsebe le ho re semela seo se a jewa. Le ha ho le jwalo, ke tla thabela ho le ka fynbos ka tsatsi le leng ha ke etela Kapa.

Tuner ke tlhapi e nyane ya metsi a letswai e kotulwang, mme e na le di vitamin tse ngata. Tuner e tshwarwa lewatleng ebe ya hlwekiswa, ha e qeta ho hlwekiswa e be phehwa, e be kgaolwa ka dikoto tse ngata tse sesane. Ka mora moo e kenywa ka makotikoting ka hara oli ya meroho kapa ka metsing a letswai ho re batho ba tla ba tsebe ho e ja.

Ke bone dikotsi tse ngata tsa diterekere polasing. Ketsahalong enngwe tracker-e e ile ya phethoha mme ketsahalong enngwe. Diterekere tse pedi, di ile tsa thulana ka dihlooho.

Re rata ho pheha mince le rice-e hobane ho bonolo haholo, ebile ho boloka nako. Ke dijo tse leng ho re di monate, ebile di na le phepo ha di jowa ka meroho.

Nna ke tseba meroho le di tholwana tse e leng ho re di rekiswa mose, e le meroho di tholwana e tshwanang le dilamuni, diapole, dipieri, di tholwana tsa majwe, morara tafoleng le mekopu. Nna ke nahana ho re ke nthwe ntle ya ho re re rekise dijo tsa rona, re di ise mose hoba ho molemo moruong wa rona. Hobane rona re na le moruo o nonneng and-e re tla kgona ho re re jale ditholwana tse ding hape tse ngata.

Ho ile hwaba le morwalla polasing eo neng ke sebetsa ho yona. Morwalla ona o ile wa pshatla difate tse matla. Le diphoofolo tse ding polasing di ile tsa kgangwa ke metsi. Wa tseba e ne e le phihlelo apo ketsahalo e leng ho re e ne sithabetsa maikutlo.

Re le setjhaba re ka lwantsha dikokonyana tse jwang mahapu, ka ho sebedisa taolo e kopaneng ya dikokonyana. E kenyelletsang ho sebedisa dibatana tsa tlhaho ho fokotsa bongata ba dikokonyana. Ho feta moo, mekgwa e kang ya ho fapanyetsana dijalo ho lema dimela tse lelekang le ho sebedisa tjhefo e bolayang dikokonyana. Ho ka thusa haholo ho laola dibokonyana tsena le ho sireletsa dijalo tsa rona tsa mahapu.

Eya ke na le thahasello mosebetsing ona hobane ha ke sebetse. Ke tla sebedisa tjhelete eo ke fumanang ho qala kgwebo, e be ke tsamaisa kgwebo yaka ka matsatsi ao e leng ho re ha ba ne hloke ka ona.

Ho qala leruo la dikgoho motho ka mong a ka tsetela matlong a matle, dijong le tlhokomelong ya bophelo bakeng sa dikgoho tsena. Ho etsa bonnete ba ho re di phela hantle bakeng sa ho romella dikgoho kantle ho naha. Ba tlameha ho ikamahanya le melao ya matjhaba, ho fumana ditifikeiti tse hlokahalang le ho theha metjha ya ho romela kantle ho naha le di company tsa thepa, tse sebetsanang le dipalangwang tsa diphoofolo tse phelang.

Ho batla ho le bonolo ho batjha ho fumana menyetla ya ho ithuta ka ho lema ka mananeo a setjhaba, dithuto tsa marangrang le merero ya ho lema dijareteng tsa sekolo. Metjha ya ditaba ya setjhaba le dihlopha tsa ho lema dirapa tsa lehae, le tsona di fana ka ditshebediswa le maleba a fumanehang.

Ho ba sehwai sa rooibos-e nka qala ka ho etsa dipatlisiso ka boemo ba lehodimo, ditlhoko tsa mobu le mekgwa ya temo e tobileng rooibos. Ha ke qeta beke fumana tjhelete be ke fumana mobu. Ha ke qeta ka mora moo be ke ikopanya le dihwai tse nang le phihlello kapa ditsibi tsa temo bakeng sa tataiso mabapi le temo le moralo wa kgwebo.

Ke utlwetse ka ho nehela ho sa hlokeng poho. Jwale ne ke kopa lesedi mabapi le mekgwa, nako le disebediswa tse e leng ho re di a hlokahala. Ke kopa dikeletso mabapi le mekgwa e metle kapa menyetla e ka bang teng ya kwetliso ya ho ithuta haholwanyane.

Ho etsa bonnete ba ho re polasi ya ka e tsamaya hantle mme e kenya tjhelete. Ke tla shebana le tshebetso e nepahetseng, taolo e nepahetseng ya disebediswa le ho beha leihlo bophelo bo botle ba dijalo kapa mehlape. Ho fapanyetsana ha lekeno le ho tsamaisana le mekgwa ya mmaraka, le hona ho tla thusa ho eketsa phaello.

Balemi ba ka nosetsa dimela tsa bona ba sebedisa mekgwa e kang ya ho nosetsa ka marothodi e isang metsi ka ho toba metsong, kapa ka ho nosetsa ka letsoho ka lekolokoti la ho nosetsa. Bakeng sa tekano e nyane e laholehileng, nosetsa ya marothodi e sebetsa hantle ebile e fokotsa tshenyo ya metsi. Athe ho nosetsa ka letsoho ho fa tlhokomelo e eketsehileng ditlhokong tsa semela ka senye.

Mpshe ke nyonyana e tonanahadi e sa fofeng, e dulang Africa. E na le maoto a malelele a ho matha ka pele, ebile mpshe mahe a yona a maholo ho feta a dinonyana tsena kaofela. Maoto a teng a malelele a matla haholo, ka tsela e leng ho re a ka raha dibatana ho re itshireletse.

Bo rapolasi ba ka etsa bonnete ba polokeho ka ho fana ka disebediswa tse nepahetseng tsa tshireletso. Jwale ka di helmet-e, diatlana le dirifi, le ho kwetlisa basebetsi kgafetsa mabapi le tshebetso e bolokehileng ya disebediswa le metjhini. Ho bohlokwa hape ho theha melawana e hlakileng ya polokeho, le ho boloka tikoloho ya mosebetsi e hlwekileng, e hlophisitsweng ho thibela dikotsi.

Dimela tse tummeng Afrika Borwa di kenyeletsa di protea tse ratwang ka dipalesa tsa tsona tse tsotehang tse mebalabala. Le lekgala, lekgala lona le bohlokwa bakeng sa melemo ya lona ya ho phekola. Dimela tsena di atleha maemong a lehodimo, a fapa fapaneng.